Ke tshogile e le tota gonne ke ne ke lebella me movie fa sefofane seo di tha gore se tlowa. Ne ke fofela go ya kwa ke ya for di holidays tsaka tsa sekolo.

Ditsamayo tsa bese gonne di tsamaya ka nako, mme ba bangwe ba yang mosebetsing ga ba tse ka nako ele nngwe. O tshwanetse go tswa ka nako gonne bese e tla tloga e mo sia. Mme tshwanetse ba bue ka seo gonne motsamao wa bese ga wa siama le tota .

Sefofane gonne ke nagana gore ke lebelela di movie ga golo gonne ke tlhola ke bona difofane di wela fa fatshe. Mme ke nagana jalo gore sefofane jaaka ke re ke tla se palama se tla tloga se wela kwa fatshe, ko lefatsheng ke sa le tsebeng ke sena ope o ka nthusang. Mme ke nagana dikakanyo tsa me ke tsona tse goreng ke tshaba sefofane. Ke lebelela di movie gagolo mme ke di tsaya jaaka ntho tse di diragalang mo lefatsheng tse re sa di le tlhogo.

Bakgweetsi ba bese ba thusa ba le itemogelo go siama le ko dikotsing le gore ba fitlhe ka nako ko tirong le go ba fitlhisa kwa godimo. Mme ba le ba dira gore ba bapalami gore ba akanye nako ya go tswa gore ba fitlhe ka bonako ko ditirong tsa bone. Ba netefatsa ka dikotsi tsotlhe tse di diragalang gore ga di diragale ko bapalami ba gage.

E le tota gonne bone ba tlwaetse go dirisa bese mme ba tshwanetse go dirisa tekesi. Mme tekesi e tlile go ba maduo a bone a tlile go ba kwa godimo gonne ga e tshwane le bese, maduo a bese a kwa tlase le tota. Mme ba tlile go ba lata ko tirong gonne tekesi e tsamaya ema, mme ba tlile go kopana le dilo tse di dintsi. Mme tekesi ya go fitlhisi kwa godimo jaaka bese, mme o gora-gore ba tlile go nna lata.

O tshwanetse go reka go buka nako ya gore o tlo palama sefofane neng le ka nako mang. O tshwanetse go reka tekete ya sefofane se o yang ko go sone. Mme le fa o fitlhang teng o tshwanetse go itsise gore o tlo nna matsatsi a ma kae kgotsa o tlile go dirang.

Gonne go dirisa karata ya pampiri, e ne e le selo se se thata gonne go ne go na le ba bapalami. Ba ba dirang bokebekwa ka pampiri. Mme mokgwa wa go dirisa karata e e botlhale o sireletsa bakgweetsi ba dibese, gore ba ele tlhogo gore o palama ka karata e na leng madi a go duela madi a bese.